Thepa e lekane ho bapatsa setso sa ka ka tlung, ka hobaneng ke ile ka reka tse ding tsa dithepa ho setsibi sa mesebetsi ya matsoho. Ke ile ka reka bethe, kea reka le ditulo tsa ho dula kantle ho yena. Kea kopa hore a nketsetse le outoropo ya ho kenya diaparo tsa ka hore di dule hantle, kea reka le raka ho yena e ntle.

Bomme ha ba pheha mmoho, ba ya thusana hore dintho di tsebe ho tsamaya hantle. Ba ya thusana le ka dirisepe hore e mong wa bona le a sa tseba, a tsebe hore dijo di pheuwa jwang. Ha ba qabane hohang, ba ya bontsha hore ke basadi, ba tshwara le thipa ka bohaleng.

Seboko sa heso ke Mokwena, bakweneng se tswa ha bontatemoholo le bonkgono kgale kgale kwana.